Eya ke nahana hore ke bona, hobane ho na le dintho tseo loreng ba di rekisa, tseo re sa di tsebeng, hore e le ka nnete ke tsona tsa mantlha, kapa ba iketseditse tsona . Hoo, ho bolela hore rona bareki re se ka ba le bopaki, ba hore seo rese rekang ke sona sa mannete kapa mafosisa, le hore ba be le di company tseo ba etsang meriana teng kapa tseo ba etsang ditshebediswa tseo tsa bona tse ba tlo direkisa teng. Ha re kgone ho ba le ho tseba, kapo ho ba le tsebe hore dintho tseo ba di etsang ka moo, ba di etsa ka nepo kapa ba iketsetsa tsa bona feela.

O ka sebedisa dikgohlopo ka dinako tsohle, o e check-e, ka mora dibeke tse tharo haholo, le molekane wa hao, oo o etsang taba enana ya motabo le yena.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo hobane e tsamayang, e fellwa ke mafura, ha a kebe fellwe ke mafura feela, o lokela hore a tshele petrol-o kapa ona mafura haufinyana seteisheneng se haufinyana, O a kgona ho bona hore mafura a se a le manyane. Ke taba tse utlwisang bohloko haholo tseo.

Nka le report-a, ho ba lefapha la meriana, kapa sepoleseng se haufinyana, hore ke ba tsebise, lebenkele lena la rekisa meriana e seng yona.

Ka mantswe a mang, batho ba ambulance ba na le ho sebetsa dibakeng tse ding, senana se etsa hore ba ska kgona ho fihla ka nako sebakeng seo, seo ba loketseng hore ba fihle ho sona ka nako eo, ba dula ba le matasetase haholo.

Nka kopa haholo motho a ne a eme ka mora kapa ka pelaka, ke mo kope hore, ke na le lengolo la ho qetela mosebetsing la kgalemo, ke hloka hore ke fetele pele ka pelenyana, ke tsebe ho etsa seo ke tshwanetse hore ke se etse ka nako, ke tsebe hore ke fihle ka nako mosebetsing.

PREP e thibela HIV Ka tsela ena, o lokela ho nwa dipidisi tseo, pele o e ba le kamano tsa thobalano le motho e mong. Hao qeta ho dinwa ke ka teng ka morao, o ka kgona hore o ka etsa thobalano.

Ke hore ka nako tse ding o ka ithola o opa masapong mmeleng, jwale senana se tla thibela hore o dule o le hantle mmeleng ka di dinako tsohle, ha o nwa meriana, masapo a ke se ope, o tlo ipona o le motjha ka dinako tsohle, hobane o nwa moriana.

Eya, kea dumela hobane, ka dinako tse ding ba na le hore, ba be le dikamano tsa marato, eo e bolela hore ba tlo etsa motabo ka dinako tsohle and, seo setlo etsa hore ba kgelohe sekolong.

So ha nwele tahi haholo, a seke a rekisetswa tahi hohang, kapa di thethefatse. Sena se tla etsa hore batho ba fokotse ho sebedisa dithethefatse haholo kapa ho nwa tahi haholo.

Meriana enana, e hlayang fatshe e jetsweng, e thusa haholo, ha molekane kapa Mme kapa Ntate ha lahlehetswe ke motho eo e leng hore o na le pela hae haholo. Ke tseba lekgala le metsi, o kopanya lekgala le metsi o bo o wa nwa, ha a maikutlo a hao a le fatshe haholo, o tlo kgona ho ba hantle, ka maikutlo le pelo ya hao e tlo fola.

Ke hore, batho ba rata ho itshwabela ho lata Di-ARV kapa tsona di treatment, hore batho ba tla re o lata dipidisi tseo kapa treatment ba tla re wa kula. Dipuo tsa batho ke tsona tse etsang hore batho ba seke ba lata dipidisi clinic-ing.

Ne re hloka hore re dule ka matlong e le ka nnete, ha ne re sa etse seo kokwanahloko enana ya COVID-19 e ne tlo ata ka bongata, ne re hloka hore re fanane le sebaka se se ngata. Ha re eme and ene le taba e thata haholo. E nngwe wa tseba ka dishopong, batho ba bangata jwang? Re batla ho reka se re se rekang. E ne tlo at a haholo, o ja, ra etsa seo.

Ke ile ka ikutlwa ke utlwile bohloko haholo. ha seo se etsahala hobane, batho ba tshwanang le rona, merabe e tshwanang, hona sepetlele moo, ba thusa ho thusa batho ba tshwanang le rona ba bang.

Tjhe, mo nna ke sebetsang teng batho ba ka tsela e jwalo ha ba hiriwi ka bongata, hohang.

wa senana o se thola bathong ba bang, hlokahala hore o bua le batho ba bang ntle le le semongkwana, o no sa hlonngwe, sa lokela hore o bue le motho e mong ntle le semongkwana o dule o hlapa matsoho ka dinako tsohle. Di symptoms tsa seoa sena, Hanna sa COVID-19, o tla fumana motho a hohlola haholo ahlola ho tswa madi.

senana se tholahla moyeng, se fofa moyeng. Di-symptoms tsa teng, o di bona ka ho kgohlola, ha o kgohlola tissue-ng eo kgohlelang ho yona, ho be hotswa madi, mmele o dula o le bohloko.

E ka nnete ho hlakile, motho e mong le e mong, o kgona ho bona hore ho ngotswe eng.

na o hlokela ho ja dijo tse matlafetseng, tse tswang fatshe mobung. Hore a tsebe nahana hantle ka class-eng, a tsebe ho ba mafolofolo, le kelello ya hae e dule e le boemong bo hantle hore a ka kena ka class-eng a tsebe ho bala hantle, a tsebe ho pasa sekolong. Ho hlokahala dijo tse ka reng tse jwalo, tse hlahang mobung.

O tshwanela hore, ha a etsa motabo, a etse motabo a kentse kgohlopo, mme sena se tla etsa hore a dule a matlafetse, anwe dipidisi ka mehla le matsatsi.

Sena se bolela hore, matshwafo a hae a lokela hore a ka utlwa mosi ho hang, le sebete sa hae, se se se senyehile haholo hore a ka nwa jwala, se ka ba tlasa mme kotsing, e ka etsang hore bophelo ba hae bo be kotsing le bona, a iphumane a se a le siko ka lefatsheng le ka kwano.

Ke tla mo hlokomela haholo, ke tlo dula ke le pela hae ka dinako tsohle, hore a tsebe ho iphumana hantle, ha e be ho a etsahala hore a iphumane hantle, mara ke tla etsa ka dinako tsohle hore ke dula ke na le yena, ke mo hlokomele.

Ho entswe mosebetsi o motle haholo hobane, bana ba lokela hore ba tsebe, hore thobalano ke ntho e teng, ke ntho e etsuwang.